Go ya ka gore nna le mogwera waka le ditsala tsaka re tshameka e mefeng mara go tshameka e na le e mentsi re kgwebo ya maoto. Re netball-o go phosetsana bolo, re volleyball-o e itlhalosa ka nako le nngwe le nngwe gobane re kgona go ka nako le nngwe le nngwe.

Metshameko e thusa gore re sa too much mo difounung tsa rena, re bone gore bana ba rona ba gola byang, metshameko e thusa gore re gola re itse di-game tse ntsi tse ngaka tse dingwe gore re kgone go di itse ra dira ko dikolong le mo gae di thusa gore re kgone go ya le di-competition-eng ka tsona.

Metshameko e o ka e tshamekang e o ka e ratang ke kgwebo ya maoto le netball-o, netball-o ke he e ke banyana fela ba ba netball-o ba ka ntlha ela le ka ntlha ela tshwane tshameko ya maoto e ke banyana le basimane yona e monate e tsamaya sentle ke yona e ke e ratang.

Metshameko e tumileng ha jwale ke netball-o, metshameko ya banyana, ke ball-o ya maoto kgwebo ya maoto e tshameka bashimane le banyana le cricket-e le rugby.

ke game e tshamekelang ka maatla a sa tshwaneng fa ka mokgwa ba e ratang hona e monate re e rata gotlhe gore e hantle e tseya batho gore ba e rate.

Metshameko ya mo inthaneteng ke e le Subway Surfers le TikTok le ya dikoloi ke tse di mo di-internet-eng and-e go tumile tsona.

Ke Game House e tseya e ekete motho o ntlo e tseya nako hobane e nako gore ke sa ba bona gore ke 'irang he ke e tshameka ke sa kgotsofale ke bona nako e fetile mare yone e monate.

Metshameko ya mo inthaneteng ga ke o tshameka o nyaka data gobane metshameko ya gompieno ba dirisa data gore o kgone go mo inthaneteng ge go sena data ga go na gore o ka tshameka.

Ke gore a tie gore a sa borega o re o ntsha molapo o a o humaneng wa tshameka bosigo gobane boshigo ke nako ya gore batho ba robale ke batho ba sena boroko ba ge ba sena data ba tseya di-game tse di sa ka data ba ka tsona boshigo gore ba sa borega le yona e ntsha di-stress mo monaganong e lekolola batho gore ba nagane pila, e lekolola batho gore ba metshameko ya mo inthaneteng boshigo.

Motshameko mo inthaneteng o tokofatsang maphelo a rona gore a re lemoge dilo tse di diragalang mo lefatsheng gobane re lebeletse metshameko ya mo di founung ga re bone dilo tse di diragalang e tsaya nako from dilo tse gore sa bona dilo tse di diragalang and then e bogologolo because of e senya nako thata.

Dikotsi tse ke dirileng he ke tshameka dilo tsa mo inthaneteng ke go lebala go kolomaka ka ntlung ka lapeng le go se fetse go dira moshomo wa ka ntlong le wa sekolo, le go se fetse go tlhatswa le go se fetse go apeya dijo tsa ka mo ntlung mešomo ya mo inthaneteng e dira gore motho a lebale dilo tsa ka lapeng le tsa ko mmerekong le tsa ko sekolong.

Hobane batho ba kwa magaeng ga bana data go tshwana le rena ha ba tsebe dilo tse rena di dirang bona ba kwa morago ga thekenoloji gobane kwa ba nnang hona ga gona di-Wi-Fi, a gona data, mabenkele a kgole le bona ba tsamaya sebaka se se telele gore ba ye mabenkeleng ba 'ile go reka dilo and then bona ba tlwaetse go bereka go bjala merogo le ditamati.

Se o se tlhokang go fetoga mo inthaneteng ke gore tshwanetse re be le nako ya gore re dire meshomo ya kwa mo ntlung le ya ko mmerekong le ya mo gae, tshwanetse re fetse dilo pele before tre tlile go di-game tsa mo inthaneteng, se nka se lokisang pele gore mediro ya ka mo ntlong le ya ko sekolong le ya ko mosebetsing e bereke pele then re tla ra bona dilo tsa mo inthanete.